Eyona nto endinofuna ukuyazi kukuba kutheni elithanda nje eli siko likhohlakele kangaka. Ngoba kum ikhohlakele into yokuthwalwa kwabantu kwaye loo nto iyakwazi ukumenza umntu ebomini angaze aphinde abe lolu hlobo waye lulo kuqala.

Ndiziva ndifumana unyana omtsha ngoba kaloku ukwendisa kwam intombi yalapha ekhayeni ayithi loo nto kuba ndiyomlahla okanye ndiphisa ngaye. Kaloku xa kusendiswa kwakhiwa ubuhlobo kumakhaya amabini, loo nto ke ithetha ukuba nathi siyazuza kweli lethu ikhaya unyana ebesingenayo. Loo nto ke ithethe into yoba intombi le yethu izawuba nomntu wokumncedisa xa sithi thina sizibone sisezingxakini.

Ukulobola ayondlela yokufumana inzuzo yemali. Ukulobola kubalulekile kakhulu ngoba kubonisa ukuhlonipha amasiko, kubonisa ukuhlonipha usapho lomfazi loo ufuna ukumthatha. Kaloku khumbula xa ulobola udibanisa la makhaya mabini, eli lakho kunye nelikankosikazi. Loo nto ke ibonisa intlonipho. Kwaye kaloku khumbula xa ulobola uzakhela isisekelo soluleko nenkxaso uzokwazi ukuthi xa ufuna uyolila ube nendawo yokulilela phaa kulomfazi. Iyayiqinisa ke loo nto inkcubeko.

Ndingathanda into yoba izikolo zaselokishini zifake izithuthi zabantwana besikolo njengohlobo okwenziwa ngalo kwizikolo zasezidolophini. Abantwana mababe nezithuthi ezizawuqinisekisa into yobana bakhuselekile esikolweni. Ndiyabawela into yoba urhulumente angake athathe inxaxheba ajonge kweli cala lezithuthi zabantwana kwizikolo zaselokishini.

Kaloku bhuti, mamela. Indoda ayibi yindoda ngose iye esuthwini, indoda yindoda ngezenzo zayo. Kuzawufuneka ke usibonise into yoba uyindoda njani na ke le ezawuthi icetyiswa ingacebiseki. Kaloku indoda iyacebiseka kwaye indoda iyamamela. Ndiyakucela ke mntanam khawuzicenge ukhe uqale uzijonge uba uyiyo nyhani na indoda ngoba kona ukuba yindoda ayizoba kukuba uhambe apha uye esuthwini. Ayizoba kuba uzibe, indoda yindoda ngezenzo zayo. Loo nto ke izawubonisa into yoba wena awukulungelanga ukuba yindoda.

Ewe, sikhe sachatshazelwa lolu hlobo lobusela ekhaya izihlandlo ezintathu kodwa andinokuxelela into yokuba benza njani. Into esiyaziyo into yoba bangena baphuma, baphuma nemfuyo. Asizange sibave. Yile nto ke yasiva yasenza sizibone sideleleke kakhulu silusapho kwilali yethu, yasenza into yobana sinxunguphale emiphefumlweni. Ngoba kaloku bafika izihlandlo ezithathu bathatha yonke into esasinayo emaxhantini osapho lwethu.

Abantu abahlala ematyotyombeni bajongene neento ezininzi kakhulu ukufana nokunethwa ziimvula, ukungakhuseleki, ukugodola ngoba kuyabanda ukuhlala etyotyombeni. Bajongene neento ezifana noba uba kungakho izikhukhula kuphelile nje kona ngeendawo zabo.

Imbongi yomthonyama kaloku ithatha ngokudanduluka, nto leyo ke endicinga into yoba idlala indima enkulu kwinkcubeko yesiXhosa. Ayinaxesha lakucinga into yoba ndizawuthetha ndithini phakathi kwabantu okanye ithathe ixesha lokuba ifunde into yokuba iza kwenza njani, hayi. Kuthi kwawuhla into kuye ivele idanduluke, nto leyo ebonisa into yoba umntu kaXhosa usaphila kwaye uphilile.